Iy'phakamiso engingaziveza ukuthi kube khona iy'ndawo ey'ngathathwa emhlabeni wangakithi mhlawumbe zenziwe indawo zokudlalela amagrawundi. Kube khona umuntu abazomletha noma kuthathwe oyedwa khona la emhlabeni wangakithi ozoqeqesha abafana noma amantombazane azokwazi ukuthi asimele adlale angenelelwe elokhunjaneni zemidlalo, ukuze bekwazi ukudlala nabo bakwazi ukubonwa namanye amazwe bathuthukise impilo yabo.

Ngingathola indawo ngenze amagrawundi ngithole u-coach-i obazoba-coach-a umphakathi onentshisekelo ukungena kwezemidlalo ozoba-coach-a ukuthi bakwazi ukungenelela abadlali ukuze bezokwazi ukuthi bangene emidlalweni ephezulu. Uma sekuwukuthi sebeyakwazi ukudlala ukuze bezokwazi ukuthi bathole lezo yimali bakwazi ukuthuthukisa umphakathi wangakithi bakwazi futhi nokubhekana ukubheka imindeni yabo ngayo yona leyo mali abazobe beyithola ekungeneleni ezemidlalo.

Ukuthi bangatatazeli, bangathi ngoba abantu laba abazodlala nabo ababazi, nanokuthi mhlawumpe bake badlala kwezinye iy'ndawo bona mhlampe sebeyaziwa, abahambe nje bona nogqozu lwabo ngoba ngeke baze bazi, mhlawumpe bengawina nabo bagcine besezingeni leli laba abanye abazodlala nabo abakulona. Kufanele nje bay'thembe bay'thembe.

Singabagqugquzela ekuthenini, mhlawumbe sinazo iy'ndawo zokulala ey'-right-i, sinazo ney'ndawo mhlampe zokuthi bancebeleke, sinazo iy'ndawo zokucima ukoma, sibatshele futhi nanokuthi-ke zikhona iy'ndawo ey'dayisayo hlampe ukudla okungafani nala bephuma ngakhona. Bazame izinto ezintsha nje nabo ukuze baphindele emumva benolunye ulwazi nendawo yethu beyibona ngenye indlela yabo? Yokuthi baphinde babuye futhi nangelinye ilanga.

Mhlampeni singenza ukuthi kube khona amaqembu ngamaqembu, asine adedelane ukuze wonke umuntu ezoba yingxenye yomdlalo futhi kungabikhona ukuphazamiseka, ya kube amaqembu ngamaqembu ngamaqembu. Mhlawumpe uma kuyokhompithwa kuhambe leli qembu uma kuyokhompithwa futhi futhi kuphinde kuhambe elinye bashintshisane ukuze wonke umuntu ezokwazi ukuthi abe yingxenye yezemidlalo.

Mhlampe kungaba imishini enjengokubheja le ekufakwa kuyona imali mhlampe udlale udlale lawo magemu ambalwa ebese uthola imali ngaleso sikhathi. Mhlawumpeni futhi kube imshini mhlawumpe le uma kuzotshalwa kube wukuthi kuyatshalwa ngalowo mshini lowo ukuze ukwazi ukumila izitshalo ezingisadayiswa miningi nje imishini engathandwa yintsha engaletha imali yenze futhi nenzuzo eningi.

Ngingakhuluma naye ngimchazele ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba sokuy'bandakanya nemidlalo nezemidlalo. Kuyasiza kakhulu ngoba uyakwazi uma uhleli ekhaya kuthiwa awusebenzi ungagcina usungena mhlampe kwidakamizwa ngoba kuningi izinto ezibbhekene nazo njengamanje njengama-pressure ezinto zomabonakude umuntu enze ukuthi omunye enza lokhuya. Ungagcina mhlampe nawe usuntshontsha mhlambe sowuphenduka iphara yabo nje zonke lezo izinto ezingekho right, kanti uma kungathiwa mhlawumbe ungenela mhlampe imidlalo ungakwazi ukuthi uzenze ube busy ube matasa nje ngaso sonke isikhathi ngoba kuyenzeka mhlampe uthole ukuthi kukhona indawo yokudlalela ekhona eseduze lapho uzohamba uyodlalela lapho just ukuchitha isizungu nje, nesikhathi sokuthi ungacabangi ngezinto ezingekho right. Uphinde futhi mhlawumpe kuvele kwenye indawo la kuyodlalwa khona uhambe futhi uyodlala lapho ugcine nje uy'khipha busy.

Umqeqeshi kungamele ahlale nabadlali bakhe phansi, abachazele ukuthi kufanele baxoxisane uma bezodlala, bakhulumisane ukuthi yini into ekufanele bayenze bafake imiqondo emisha baphaphame nje. Bafake imiqondo emisha nanokuthi yiziphi mhlawumbe iy'tratheji abangeza nazo ukuze bakwazi nabo ukunqoba amanye amathimu kungave bekwafanele behlulwe njalo ngaso sonke isikhathi, ba-communicate-e.